Ditjhaba, ditjhaba tse ding di ha di re etetse ka mona Afrika Borwa, di thabela dijo tsa rona. Hobane ko ba tswang teng moo ba dulang teng o ka se fumane poleke e ba phelang dijo tse tshwanang le tsa rona ka mona. Jwale ha ba tlile ka mo ba tla ikutlwisa tsona ba dije. Ba di ja haholo fela pele ba kgutlela morao. E ka ba feela bao le bao ba eleng hore ba ka se di rate. Empa bongata ba bona ba di rata dijo tsa rona tsa ka mo. Ebile ha o tseba ho pheha, ba tlo di ja ba ipheta ka tsona ha ngata. Ba di rata haholo, ba di thabela. Ebile ha e le mohlodi ha ke sa bua ka ona le setampo, ba di thabela hao haholo. Le papa ya rona e phehuwang ka mo. O tshwana le bo ba ba rata, ba wa ja haholo fela.